Batjha ba rona ha ba batle ho hlokomela batho ba hobane bana le ntho ya hore bona maphelo a bona a potlakile. Batjha ba rona re phela moo setjhabeng se eleng hore ha ba mamele. Jwale ke nahana ke, lebaka le etsang hore ba se ka rata ho batho ba hodileng ke hore ha ba batle ho kgalemelwa, ha ba batle ho jwetsiwa. Ba batla ho phela maphelo a kasheko o mo, ka hosane o mo, kasheko, ka hosane.

Nna ha ke dumele hore motho ya tlatla hara ntlo ya ka, a fihla hore motho o tla fihla a ntjwetse hore ke se ke hodile, ke tlameha hore hoba le bana. Hobane bana ke ba ka, le di ntlo ke ya ka. Hore ke tswala hakanakang ee, ha eba feela hona le lebaka le le hore mohlomong ha ke ba mmeleng ke a kula, ee. Ke lona lebaka le le hore mohlomong mooki ya ka na ntjwetsa a re, he.e o ka emisa. Empa ke sa kule, ke sena malwetse yona right-e a bana yona. Kannete a bana yona.

Ha ele ho bua nnete, hayo monno o ke mo tsebang a kileng a bua ka tlhekefetso ya hae, oo nna ke mo tsebang. Ha ke tsebe le tleliniking tsa rona hona le ka moo ba tla fitlhelang ka mo teng ho buisana le bona. Ha ke tsebe, ha ke so bone.

Ha ke bone hore baahi ba metseng ya mahaeng ba kgona ho fumantshwa ditshebeletso tsa boleng bo hodimo tsa bophelo hobane di-resource ha di yo ngata. Ha ele haholo mahaeng, di-resource tsa teng ha di ngata. Jwale ha ke kgolwe hore ba thola bo, ba fumantshwa ditshebeletso tsa boleng bo hodima tsa bophelo, ha ke kgolwe.

Monyetla oo ke o bonang wa kgwebo moo ke dulang teng ha o bulwa sepetlele se setjha, ke wa hore motho o rekise dijo. Hobane batho ba fihla hoseng dipetlele kapa dipetlele, letsatsi le be le yo dikela ntse ba le ditleliniking ho sona sepetlele. Jwale ha o rekisa dijo moo, ke hona moo o tla tholang support-o, kgwebo e tla ba ngata. Le batho ba tla fumana se batla se ja motshehare ha ntse ba dutse.

Ke bona ho nepahetse ho ruta bana ka thobalano e nepahetseng dikolong. Hobane nakong tsa hona jwale, bophelo bo phakisitse haholo. Jwale bana ha ba tseba ka thobalano hobane nna ke le motswadi ke le nna, kena le dihlong tsa hore nka bua le bana ba ka ka thobalano haholo. Jwale empa ko sekolong ha ele part ya bona ya curriculum-o ya bona, ha ke bone ele bothata. Ba ba rute ba sa le banyane.

Ke bona ele, ho le betere ha mmuso wa rona o ka fa batho mesebetsi. Hobane ha o file motho mosebetsi, o tla tseba ho ikemela mo bophelong, o tla tseba ka hosane a iphephe, o tla tseba ka hosane a plan-ele bophelo ba hae jwang?

Ke nahana hore dizamazama tsena di bapala ka mmuso wa rona haholo. Sebete sa bona sa hore ba kope hore mmuso wa rona o ba tlisetse meriana hore ba se ke ba shwella mekoting ele hore mekoting ba romilwe ke mang? Ha mmuso wa rona ono o sa etsa diphenyo hara yona taba ya hore hona le dizamazama hokae? Meriana yona ne ba ntse batla e thola kae? Hona ha ba qeta dikgwedi-kgwedi ba ntse ba dutse mekoting moo, ba ntse ba e nka kae meriana ya bona? Ha ke bone ele ntho e ntle eo, ha ke e bone ele ntho e ntle.

Motswadi e mong le mong o lokela hore a tsebe hore na sekolo sa lebollo se ngwana hae a yang ho sona se registered le department of health na? Le hore batho ba sebetsang moo ba registered le batho ba department of health na? Le hore dingaka di yaya di lo hlola bana hobane ee, ho teng dikolo tse ding tsa lebollo moo eleng hore bana ba bashemane ba ba nka ba ye ditleliniking ba lo ka teng. Ha ba fetsa, ba nkiwe ba kgutlisetse hona kwale ko lebollong. Ho betere tse jwalo, batswadi ba tlameha hore ba hlokomele hobane bana ba ya shwa.

Ditsi tsa diphatlalatso di etsa ho lekaneng ho elelliswa setjhaba ka dihlahiswa tse seng molaong, tse rekiswatsetswang baahi. Ba tshepiswa melemo e metle fela, eseng nnete. Ba etsa ka hohle ka matla a bona, empa rona batho hobane rona re rata dintho tse tlang ka potlako. Ke rona batho, ntse re itahlela ntse ho thuwa ntho e ha ya loka. Re lahlela ditjhelete tsa rona, re romelle di-banking details tsa rona. Ba leka ka matla, ba leka empa ele rona batho ba setjhaba re sa batleng ho mamela.

Moo ke dulang teng, lehae la maqheku ha rena lona ka bo haufinyana. Empa ha eba ke batla ho isa ntatemoholo wa ka lehaeng la maqheku, nka tsamaya metsotso e ka ba mashome a mararo. Ke hona moo renang le Soweto Aged for the, Soweto house for aged. Ke yona fela e haufinyana le nna, eo moo eleng hore nka tsamaya metsotso e ka bang mashome a mararo ka yona.

Ee, malwetse ao a tshwarang bana ba banyane, a ke wa tsebang ke measles, ke mumps, ke chicken pox le hand, foot and mouth disease. Ke ona malwetse ao nna ke wa tsebang, a tshwarang bana ba banyane.

Mathata ao o wa utlwa ba bang ba kopa tshebeletso ya tshohanyetso, ke a hore o mong o tlabe a sa tsebe ho hema moo a leng. E mong tlaba lemetse, ba lwanne, ba lematsane jwaleng. E mong o tlabe robehile, e mong o tlabe a tshwerwe ke mala, e mong o tlabe a tshwerwe ke hlooho a sa tsebe le hore a ka phahamisa hlooho ya hae, a bula le mahlo.

Di-ambulance ha di fumanehe ha bonolo ha di letsetswa hobane ha di, ha rena, mmuso wa rona ha ona di-ambulance tse ngata. Ebile o tsebe di-ambulance di tlamehile hore di sebetse sepetlele, di nke batho tleliniking di ba ise sepetlele, di nke batho matlong di ba ise sepetlele, di nke batho matlong, di ba ise tleliniking. Jwale ha rena di-ambulance tse ngata haholo. Ke nahana ke lona lebaka le etsang hore di se ke tsa fumaneha ha bonolo ha di .

Bana ba ka, jwala ha se fashion-e, jwala ha se nthwe e ntle. Teng ebile o le ngwana, o sobe le maikarabelo a makana. Jwala ha se nthwe e ntle, bo tla o senyetsa bophelo. Ha se hantle o le ngwana sekolo, o hlahella so o tauwe o ntso o nwa jwala, ha se nthwe e ntle. Jwala bo tla senya bophelo ba hao, jwala bo tla se senya bophelo hobane ha o le motho o tlamehile o ikemele. Tla o lahlehisa kelello ya hao bojwala. Ke a kopa hle! Ke a kopa. Tlohelang bojwala.

Ka pono ya ka batlo, ba sa sebediseng ditleliniki tsa ho rera lelapa. Ha ke bone ele phoso, ke ka moo, ka tumelo ya bona. Ha ke e bone ele phoso . Hobane motho le motho moo re phela mo lefatshe motho le motho o na le boikgethelo. Jwale ka ha tumelo ya hao e sa dumele ho, o tsamaye tleliniki tsa ho rera lelapa, se ka tsamaya.